Mona Afrika Borwa, batho ba fuwa menyetla haholo ho ho ba karolo ya tsena tsa dipolasi kapa tsa temo. Ha se ba ruri fela, empa le ba dikojwana di mahetleng ba ntse ba na le menyetla ya hore ba ka kgona hore le bona ba be le dipolasi tse kgolo kgolo.

Ho ya ka nakong ya hona jwale, haholo jwang tsa technology le tsona e se le tsa maemo a hodimo. Terekere ya mofuta o jwalo, e ya hlokahala e be teng. Haholo jwang mosebetsi wa dipolasing e le mosebetsi o mo ngata, o hlokang nako. Empa ho keneng ha diterekere tse tsa sejwalejwale di etsa mosebetsi o be bobebe.

Tjhe, ha ke bone e matlafatsa moruo hakalo. Hobane dikhampani tse ding tse kgolo di sheba mapolasi kapa ditemo tsa borapolasi tse seng di hodile, hore di kgone ho nka tse jetsweng tse hlokahalang ho rekiswa teng. Empa ha e le tse tsa temo ya metse toropong, ha se hakalo di shebuwang ke lefapha.

Dihwai mehla le matsatsi ohle, di tshwanela hore di be le tanka tsena tse kgolo tsa Jojo. Hore ha pula e nele, metsi a kene ka teng ka hare ho Jojo. E re mohlang ho omelletseng, ba sebedise metsi a Jojo hore ba kgone ho nosetsa.

Ke ho eketsa lenane, ho tsa thuto bakeng sa tsa temo.

Dihwete, di thusa haholo mahlong ho bona. Beetroot, e thusa haholo mmeleng ka madi kapa hona ho eketsa madi.

A be le hoko e kantetsweng ka . Mme jarete ya hae le yona e kantelwe ka hore di ntjha di seke tsa kena ka hare ho jarete tsa ya dimmutlanyaneng.

O hlalositse hore sonneblom ke e nngwe ya dipeo tse leng hore di bohlokwa haholo naheng ya rona ya Afrika Borwa. Haholo jwang ho nyoloheng le ho tiisa moruo, ha e tla ho tse jowang.

Sena e ka ba kotsi setjhabeng. Haholo jwang diphoofolo tse hlaha di le kotsi kotsi setjhabeng.

Ke hobane ba sebedisa metjhini e leng hore e kotsi haholo. Haholo jwang ba sa sebeditse di-mask ho itshireletsa lerwele. Hape polasing le ha o lema, diterekere tseo tse ba sebedisang le tsona di ba qeta mmeleng.

Ba tshwanela ho ya court-o ka dipampiri tseo di bontshang hore polasi ke ya ntate wa bona. Mme ka moo court ke yona e tla nka qeto. E seng ba lwane ntwa ntle le ho kenya molao.

Ha ele moo theko ya dijo e se nyolohile. Ha ke re qaleng re lemeng ka jareteng. Hona ho iketsetsa meroho hape ha re beng le dikgomo hore re kgone ho ba le lebese.

Ha e le moo manyolo e le ona a etsang hore dijalo di nyolohe ka pele, kapa di hlahe ka pele. Maemong a mofuta o tjena, ho hlokahala hore dihwai tsohle di be le pelo mme di sebedise manyolo hore dikgwebo tsa bona di dule di ntse di tsitsitse.

Ka hobane bo rapolasi tsohle tse ba di jalang tsee ba di rekisetsang mabenkeleng. Ha di nyoloha, le bona ba tlamehile hore ba tsebe hore dipeo le tsona di a nyoloha.

Ho na ho tlaba le ditlamorao tsa hore dipeo tse neng di salletse morao, ke tsona tse reng ha di ke tsa fumana metsi hape di ka tsoha tsa itlhahisa. Hape masimo ao a seng a sa lemuwi nakonyana, ke ona ao e leng hore a tla ba le mosebetsi o mongata bakeng sa di tlhatlhana tse tla hlaha di le ngata. Mme ho tla nka nako hore a be skoon a kolomakuwa.

Batho ba baholo ke lona be leng hore ho tloha qalong rona pele re ka hlaha, ke lona ba neng ba sebetsa haholo ho tsa temo. Mme le na le experience e ngata ho tsena tsa temo. Morao tjena boholo ba batjha ha ba tsebe hakalo ka tsa temo, mme ho hlokahala lona ka boholo ba lona hore le tlo thusa batjha ho ba fa lesedi ho tsena tsa temo.

Koloi ya ka e ka fumana dintlha tse robedi, ka hobane mehla le matsatsi yohle koloi ya ka ke ya e hlwekisa. Hobane ke koloi e leng hore e rekisa dijo setjhabeng. E tlamehile e dule e hlwekile.

Batho ba ba ngata ba ka boloka tjhelete tsa bona ka ho iketsetsa dirapa. Hobane ha peo e sale nyane, ke moo o qalang o iketsetsa rapa teng. Ho na le hore o nno reke rapa nako le nako ha o tlo jala.

Ha e le moo phetoho ya maemo a lehodimo a amile bophelo bo botle ba diphoofolo, ha mmoho le batho, ha mmoho le theko ya dijo. Mmuso o ka thusa setjhaba, ka ho nna o ntse o ntsha di-food parcel kgwedi le kgwedi, haholo jwang ho thusa bao ba kojwana di mahetleng.

Rapolasi o tshwanela kapa sona sehwai se tshwanela ke ho latela melao le melawana eo e behwang ke bao ba shebang tsa lehodimo. Hore na dikeletso e ka ba tse feng ho tsa temo.

Nakong tsa hona jwale tsa temo, e se le tseo di ikadileng ka naha ka bophara. Jwale keletso ya ka ho wena motswalle ke hore eya mafapheng a tsa temo a haufinyana. O ifumanele kitso kapa o ifumanele lesedi ho tsena tsohle tsa temo.

Batho ba kgale ba ne ba omisa nama, hore e seke ya bola ka jwalo ka ha ne ba se na di-fridge.

Ha ele moo re kopane kasheko, ke bona le mosebetsi wa lona o makgethe letsatsi le letsatsi. Empa ke le bitsitse jwalo hore ke tlo le tsebisa ka bohlokwa ba hore le kgutlele dikolong kapa hona sekolong. Lebale le pase, le be le tsebo dinthong tse ngata. E seng ho tsa polasi fela.

Ka hobane, meriana ena boholo e tsejwang ke ho sebedisa ke dingaka. Ha se ka ofela batho ba tsebang hore e sebediswa jwang.

Malome o tshwanela ke ho ya Lefapheng la tsa Temo. Moo teng ba tla mo thusa ka ho ba le lefatshe moo a ka lemang teng.

Ke kwatiswa ke hore, ke di rekile ka tjhelete ya ka. Jwale, di bodile ebile e se le nako e telele di dutsi.

Ha ke tsebe letho ka tsa puseletso ya lefatshe. Empa ke nahana hore lefatshe le ka buseletswang, ke lefatshe la bo radipolasi.

Lefapha la tsa Dithuso ho tsa di tsa Temo, ke lona lefapha leo le ka thusang dihwai hore di be le thuso ya ditjhelete.

Ke ditholwana tsa morara, di fumaneha province-ng ya Western Cape.

Bothata ba batjha le hoja ba dula ba le marangrang, tse ding tsa dintho ha ba di nkelle hloohong. Haholo jwang tsa temo.

Ke ka mema ba lefapha la labour, hore ba tle ho hatisa kapa hona ho tsebahatsa haholo ka tsa safety.

Ke hore ba fumane Jojo tank, le ha e ka ba tse pedi. Hore nako le nako tamati ya bona e dule e fumana metsi.